Uma kwenzeka ngibhekana nezingqinamba endleleni engiyikhethile yezokuxhumana, ngizoxhumana nomsizi waleyo nethiwekhi kade ngiyikhethile ukuze angincede, angeluleke mayelana nokuthi ngingenze njani ukuze indlela engiyikhethile ngikwazi ukuxhumana nothandiweyo wami uma sengihambile ngithathe lolo hambo olukude. Uma ngibona ukuthi angilitholi usizo olwanele oluzokwenza ukuthi ngixhumane nothandiweyo wami, ngizoyishintsha indlela ebengiyikhethile yokuxhumana ngisebenzise enye engcono kakhulu ukuze ngikwazi ukuxhumana nothandiwe wami ngigweme ingxabano.

Ukusebenzisa i-inthanethi iyona ndlela elula eseyishesha kakhulu ukwenza ibhizinisi lakho kube lula, nokubhanka nokusebenzisa ibhange kube lula ukuthumela imali, ukulawula iholo lakho kuba lula ukusebenzisa i-inthanethi. But into eyenza kube yingozi okufanele ukuqaphele before usebenzise i-inthanethi efonini yakho ukuvala ama-permissions athize, ngoba ungathola ukuthi omunye umuntu angakwazi ukungenelela abe nesandla kwizimali zakho ngoba wena ungazange uwavale amanye ama-permissions ukuthi omunye umuntu akwazi ukukungenela eyimalini zakho. Kumele ukuqikelele ukuthi uwavalile umuntu angazingeneli kuzona .

Uma ukhuluma nge-classic, classic music basebenzisa kakhulu izinto ezifuthwayo ezinjengezimfiliji. Iyona endlela ozwa ngayo ukuthi loko kuyi-classic. Kuzoba yi-hip hop, i-hip hop basebenzisa kakhulukazi ugubhubhu ama-drums asheshayo ukudlala umculo wabo, okwenza ukwazi ukuhlukanisa ukuthi iyona i-hip hop. Bese kuba i-electronic, i-electronic basebenzisa lapho iziginci, iziginci eyixhunywa kogesi, basebenzise nama ogani lawo ma-ogani lawo konke kuxhunywa kugesi, umculo wabo nabo uyashesha kakhulu besebenzisa izinto zagesi.

Ngale sikhathi abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bekhangisa ukuthi inkampani ethize ibaxhasile ekwenzeni idili elithize, loko kukwenza thina njengabathengi leyo nkampani siyithande ngokuthi iyakwazi ukufaka isandla ixhase emcimbini othize. Kodwa-ke kuya ngokuthi kubalulekile ukuthi umcimbi lowo inkampani esuke ixhase kuwo kuwumcimbi onjani, kuyenzeka kube umcimbi ongathandwa umphakathi. If kuwumcimbi ongathandwa umphakathi, lowo mxhasi lowo abathengi ababe besayithandisisa kahle leyo nkampani, ngoba ixhase idili elithize elingathandwa umphakathi.

Bazithola enkingeni yomthetho wempahla yengqondo ngoba bengazange balandele yonke imigudu yokuthola nomnikazi bokuqukethwe, kufanele balandelele bathole bazi konke before bayofaka yonke into enkundleni yezokuqhumana. Ngoba khathi bengazange bathole imithetho evikela impahla yengqondo nobunikazi bokuqhukethwe, lokho kungagcina sekuyibona abazithole ngoba bebengazange baluthole ulwazi olwanele. Balandele imigudu, i kakhulukazi ba-check-e namaphepha abagunyazayo ubunikazi bokuqukethwe.

Izindawo la kudlalwa khona imisakazo umculo ukuze kuphromothwe abaculi abasebancane ukuthi kufanele ngale sikhathi bedlala amaculo adumile, amahithi omhlaba bese bake hlambe badlale izingoma ezintathu kumahithi omhlaba. Ngale sikhathi umlaleli esalalele lelo culo lelo elidumile abese afake elilodwa kulabo bafundi kulaba abaculi abasafufusa, ngaleyo ndlela, kuzokwenza ukuthi umlaleli akwazi ukuzwa izingoma ezintsha kulaba abasafufusa. Izingoma zabo ziyaphromotheka ngaleyo ndlela, ikakhulukazi futhi umsakazo kufanele ubabiza ubelethe khona la esiteshini ukuze uzoba-inthavyuwa.